Umdlalo engiwuthandayo umdlalo kanobhutshuzwayo. Ngoba wonke umuntu uyanikezwa ithuba lokuthi afake amagoli ngasesayidini lakhe. Banikezwa nesikhathi eside noma kuwukuthi khona okhishwayo bayasala besayidlanzana bekwazi ukuthi badlale. Futhi bangakwazi ukuthi baphumelele noma ngabe kuthiwa kukhishwa abadlali ababili, bangakwazi ukuthi badlale baphumelele uma kuba wukuthi bayathanda. Siyawabona nakumabonakude, siyawulalela nasemsakazweni. Siyakwazi ukuthi sihambe futhi siyohlala khona ey'nkundleni zemidlalo siwulalele siwubuke ngamehlo enyama.

Mina ngikholelwa ekutheni kufanele kube yizifundo phambili kugcine imidlalo ngemuva. Ngoba noma umuntu eselimele uma sithi uthanda ukudlala ibhola lezinyawo. Uma elimele unyawo enemfundo uzokwazi ukuthi ahambe ayofuna omunye umsebenzi ozokwazi ukuthi umphilisa. Futhi ey'koleni zethu zabantu abamnyama asinazo izinto zemidlalo kakhulukazi. Asinawo iy'nkundla zokudlala, asinazo nezinto zokudlala imidlalo. Kuke kuswelakale ngisho ibhola leli lodwa.

Mina ngibona kungcono ukuthi ezemidlalo zibe yingxenye yezifunda esikoleni. Akekho umntwana ongeke aze alibambe iqhaza uma azi ukuthi ngalesi khathi sonke kufanele siyodlala ibhola. Ngalesi khathi sonke kufanele sihambe siyodlala noma yini esinye omunye uhlobo lo mdlalo oluse sikoleni. Ngeke-ke kuze abantwana bonke bagcina bekhuthazekile. Ngoba isikhathi esiningi ukuthi ey'koleni ezemidlalo bazenza zibe ntambama. Izingane lapho sey'jahe ukuya emakhaya ay'sakwazi ukuthi zibe yingxenye yomdlalo.

Kweyethu indawo basakhele inkundla yomdlalo eyaxhaswa abadlali baphesheya kwezilwandle. Abantwana njalo uma beqeda esikoleni, sebeqedile ukwenza umsebenzi wabo wasekhaya nowesikole, baye bahambe baye kodlala iminhlobo zenhlobo zemidlalo kuleyo nkundla yomfana. Nabazali baye beze noma kuyimpelasonto, abazali bayaphuma bazonikeza iy'ngane zabo uxhaso, ukuze zikwazi ukuthi zidlale kahle yonke into.

Umuntu akufanele akhulume nomuntu angamazi ezindaweni zokuxhumana ngoba abantu bayakwazi ukuqamba amanga, basho iminyaka okungeyona. Kanti ba abantu abadala bagcine bebaheha ukuthi bahlangane nabo bengabatsheli abazali. Kugcine izingane zilahlekile kwenzeke okuningi.

Ngicabanga ukuthi okokuqala fanele bazi ukuthi abantu abazoza bezobukela lowo mcimbi, abantu abanjani. Khona bezokwazi ukuthi benze izinhlelo ezizohambisana nalabo bantu abazayo. Uma kuyizingane bazi ukuthi bazokwenza izinto ezifanelwe yizingane. Uma kuyabantu abadala, bazi ukuthi bazokwenza izinto abantu abadala.

Izikole zangakithi, isikhathi esiningi azinazo izinkundla zokudlala noma imiphi imidlalo ekhona. Kuyibhola nje kuphela abantwana abakwazi ukulidlala noma lingekho inkundla yokudlala, babeke amatshe bawenze amapali, kodwa baqhubeke badlale. Loko okunye bagcina ngokuthi bakubuke komabonakude koda futhi bangabi nazo izinto zokuthi badlale ngazo.

Intsha uma ibamba iqhaza kwezemidlalo, ayisitholi isikhathi sokuthi yenze izinto ezimbi. Ihambe iyoganga ibambe inkunzi. Bahamba uma bebuya esikoleni bahambe benze imsebenzi yasekhaya. Beqede imisebenzi yasekhaya, bahambe beyozivocavoca ezinkundleni zemidlalo. Bangasitholi nje isikhathi sokuthi benze izinto ezimbi.

Kungafanele ukuthi baqale ngokuthi, bashintshane ngezindawo zokuhlala. Laba abaqhamuka kwamanye amaqembu ahlukile emazweni ahlukahlukene, beze bazohlala la okohlala khona nalaba abanye abantu. Bakwazi ukuthi bafunde amasiko abanye abantu, bakwazi ukuwahlonipha. Bazi ukuthi noma sebephansi kwaba labo bantu bazoziphatha kanjani.

Umphakathi ungasiza ngokuthi umxhase umfana uma kuwukuthi banawo amandla okuthi bamthengele amakhokho. Noma abangakwenza, ngathi uma kuba nemidlalo babakhokhise abantu imadlana encane ukuthi njalo uma sekuhlangene bakwazi ukuthi bamuthengele amakhokho abafana. Bamukhuthaze futhi bangamudicileli phansi. Bamnikeze isikhathi, bamutshele futhi ukuthi umdlalo lo wakhe ungaphambanisi ney'fundo zakhe.